Ndicinga kubalulekile ngoba lulutsha oluzosisa phambili siluluntu lulutsha oluzogcina amasiko nezithethe badlulisele kwezabo iintsana.

Kubi ngolona hlobo lumangalisayo ngoba iindlela zasezilalini azikho mgangathweni uphezulu. Yaye abaqhubi bakhona bafike behamba ngesantya esiphezulu ufumanise uba nina apha ngemva niyaxhaxhatheka niyangqubana ngeentloko nifika nidiniwe nidikiwe zonke.

Ndingakhetha umtshato wesiNtu ngoba kaloku ekugqibeleni andingomlungu, ndizawuyeka abelungu benze isiNtu sabo nam ndenze isiNtu sam esingumtshato wesiNtu.

Ikhaphetshu, isipinatshi, amatswele, amazambane zibalulekile ngolona hlobo lokuba kuyakwazi ukuthi naxa inyanga imbi umntu angene egadini, akhe izityalo, apheke, kutyiwe. Kungacaci noba akukho mali kwelo khaya.

Ngoba kaloku xa sele uthathe umhlalaphantsi kofuneka ube kufutshane nalapho uzongcwatyelwa khona. Yaye ukwazi nokunika ithuba kubantwana aba bebekade behleli ezilalini ukuba nabo bahambe bayozizamela iimpilo zabo nabafazi babo nabayeni babo, apho kugcwele khona abantu ezidolophini.

Ndicinga ukuba sixatyisiwe ngokuba zisahlonitshwa yaye mna andisiboni isizathu soba zihlonitshwe ngoba azenzeli mntu nto, nto nje zityeba neentsapho zazo. Kodwa abantu basazithanda. Yiloo nto ndisithi zisaxatyisiwe. Azenzi, nto ziyathandwa.

Kufuneka ibe ngumntu onobulungisa, ibe ngumntu othembakeleyo, ibe ngumntu onesibindi nesidima. Ibe ngumntu okwaziyo ukuthatha ingqalelo azise ingxelo eluntwini, akwazi ukusombulula iingxaki, akwazi ukuthetha xa kukho ingxaki yena emehlulayo acele uncedo akwazi ucela uncedo ebantwini.

Inokuba yinto elungileyo kakhulu ngoba loo nto iyoxela uba olu lwimi olu lwesiXhosa luzawugcineka kwiintsapho ezizayo yaye izizukulwana azizuphulukana neengcambu zazo. Umzekelo, nam lo ndiqaphela ukuba xa sendithetha esi siXhosa ndivamisa nokongeza amagama esilungu into exela uba andisithethi sisulungekile. Ingasinceda ngokuba sibe nabantu abathetha isiXhosa esisulungekileyo yaye sidluliselwe nakwintsapho ezizayo sikhule saziwe.

Kubalulekile ngoba umntu ohlala ezilalini akanamsebenzi akanamali yaye apho kuthengiswa khona iivenkile ezithengisa khona zikude. Ezi zisezilalini zithengisa ngamaxabiso aphambeneyo ukuba makhulu. Ngoko ke xa umntu uzilimele, uzifuyele uyakwazi uba umane ungena egadini usikha isishebo okanye ungene ehokini uhlinze isitshebo.

Ndingakhetha ukuwenza ngoba ngokuba xa sendibuyela emva ndijonge uba mna nomnkam sidlule apha ngoku siya apha. Naxa sendibalisela abantwana ndithi nyana okanye ntombi iqale apha ndibe ndiveza imifanekiso esasiyithathe ngaloo mhla.